Ukuthi kungani kufanele sishise impepho uma siletha umuntu ongasekho emoyeni.

Cha, amathonya angeke ashintshe umthelela womzwelo womkhosi wendabuko.

Ukuthi bakhombise ukuthi bebemuthanda futhi bemuhlonipha, bekuwumuntu omkhulu. Ukuletha ubumbano ngomuntu ongasekho emhlabeni.

Ukuthi bazivikele ngokwecansi.

Ukuthi acele abantu abadala bamubonise ukuthi yiziphi iy'nqumo okufanele azithathe.

Ngingabhekana nobunzima obuningi, ngingathi zithola ngigxekeka ngesiko lami.

Ukuthi umuntu ungumuntu ngabantu kufanele besingabantu sisizane, futhi singakhathalele kuthenjwa ukuthi ngabe uvelaphi noma uqhamuka ngakuphi.

Emphakathini wakaHlongama esigodini, sakaBiyela ukuthomba noma ukusoka bulethe ushintsho oluningi emphakathini wethu ngoba lezi zingane lezi ziyafundiswa ngokuziphatha, futhi ziyafundiswa nokuthi kufanele bahloniphe abantu abadala.

Kungayenzeka ukuthi angeke zonke isizukulwane sisanaka indaba yamasiko.

Ukuthi angene ku-inthanethi ahlole iy'ngubo zomshado zesimanje.

Kwakuba umama, besibabiza ngokuthi i-Daveyton. Bebehamba phambili ngokupheka uphuthu.

Ukuthi kufanele benze indlela zamasiko ngoba amasiko abalulekile kakhulu emphakathini wethu.

Iciniso ngoba ukudla kwesintu akugxishwa amafutha amaningi, futhi kuwukudla okunomsoco.

Ukukhombisa ukuthi imvelaphi yakho ukuthi ungubani wakwabani.

Ukuba kudlalwe ingoma zesiZulu, kugidwe.

Ukuthi ukudla kwesintu akusaphekwa ngendlela eyayiphekwa ngakhona kudala.

Ukuthi kufanele sigcoke iy'mpahla zamasiko ngendlela efanele sigcoke ubuhlalu, okukhombisa ukuthi imvelaphi yethu singobani.

Cha, akufanele bazizwe bacindezeliwe ngoba abanye begcoka iy'mpahla zabo zamasiko. Wonke umuntu ugcoka impahla azizwa akhululekile kuyo.

Ukuthi umuntu ungumuntu ngabantu, kufanele besingabantu sisizane.

Ukuthi sigcoka ngendlela efanele futhi sicula iy'ngoma zethu ezamasiko ezokuhambisa umuntu ngokuthula.

Cha, angeke ngikhululeke ngoba esikhathini samanje asisaphephanga njengabantu besifazane.

Kufanele ukwazi ukusebenzisa izinyawo zakho.

Yingoba bayafundiswa indlela yokuziphatha njengamadoda.

Ukusebenzisana kweqembu ukwenza ukudla kwesintu kungayenza ukuthi ukudla kwesinti, kwesintu kuhambe phambili kunakho konke ukudla, ngoba lapho siyabonisana ngemibono ukuthi kufanele sipheke kanjani.

Inzuzo engaba khona ekuhlanganiseni izinto zesimanje emngcwabeni wesintu ukuthi ingasiza abantu abalahlekelwe ukuba baphole emoyeni wabo.